Nnete ke gore ga ke itse seileketoroniki, ga ke itse ke motshameko wa teng.

Ha ke dumele gore go nne teng ga metshameko mo megaleng go go tshameka ka namana ga metshameko. Ke dumela gore ke 'irile gore, batho bangwe ba rate go tshameka ka megala thata gonne ba ratile go tshameka ka megala thata mme fela, nako le letsatsi fa di nnile teng gore go nne le metshameko ya namana ba ka kgona go nna teng le bone.

O ka tsenela motshameko wa go tshwana le ha o le mosetsana netball, so ha o le moshemane le rugby kgotsa yone basketball. Ba tshameka gape tenese, ba tshameka le golf.

Di ama ka gore ka jaanong eleketeroniki go phatlhalatsa tsatsi leo go tshamekang metshameko e rileng. Re phatlhalatsa gape le gore batho ka bontsi ba kgone go e lebelela kgotsa go tsaya karolo mo go tshamekang metshameko e rileng.

Ke rata gore ga go tlhokege gore o batle batho ba ba ka tshameka le yona, ga e tlhoke gore o ye kwa ntle kgotsa go nne le batho ba bangwe. Se sekalo fa o eletsa go tshameka go tshameka nako e ngwe le e ngwe e o e batlang.

Go tlhokega data, go tlhokega ya inthanete fa go tla o tshameka motshameko wa mo inthaneteng, mme go tume thata yone kgwele ya dinao, go na tse dingwe tse mmalwanyana.

Metshameko ya inthanete e ka go amang e ka go ama ka gore e go diye kgotsa e go tseele nako go nne, o tle be o tshameka mme o itumeletse go tshameka mme o lebala gore o tshwanetse go dira dilo tse di rileng. E tsaya nako yone, e tsaya nako ya motho.

Bontsi jwa bone bo tlhoka data, gonne fa o kene ka data le bone ba kgona go dira letseno, batho bao ba tlileng ka metshameko ya internet.

Nnete ke hore, gongwe a ka simolola go tshameka metshameko eo, ha 'tsatsi le tlhabile gongwe a ya kwa tse dikgolo tse tle be di na le Wi-Fi e le gore e dumelela le go letlelela gore o kgone go dirisa data ya bone mahala. Fa go ntse jalo o ka kgona go tshameka metshameko ya gago sentle, batho ba le bantsi ba tshameka bosigo mo inthaneteng ke ka ntlha ya gore bosigo ke nako e le gore o kgona go dirisa inthanete, mme e dire ka bonako, ee.

Gongwe inthanete e ne e se teng bogologolo ka ntlha ya gore, bogologolo ene le bogologolo ne go sa dirisiwe megala ya letheka thata jalo, e ne e se mang le mang a nang le mogala wa letheka. Ke ga jaanong re kgonang go nna le megala ya letheka fela ka ntlha ya gore re bile ra letlelelwa go nna le yone, ka foo go kile ga ba le tšhono kgotsa le dikakanyo tsa go dira metshameko ya mo inthaneteng.

O tshwanetse go ela tlhoko gore o se fane ka dilo tse e leng tsa gago. Fa go ntse jalo o kgona, gore ba se ke ba dirisa dilo tseo tsa gago kgotsa leina la gago go go tsenya mo mathateng.